Ukungathati umtjhoga we-TB kwenza bona igciwane lijayele litanase, bese kube nzima ukulwisana nalo. Ukuyaphambili igciwane lingarhagala libange umonakalo wasafuthi emaphatjhini begodu lingahle lirhatjhekele kamanye amalunga womzimba. Okumbi okungenzeka, ukutshwayeleka kungaba namandla okukhulu adlula amasotja womzimba, igciwane le-TB lingabanga amanye amagulo angambulala umuntu lokha nalingatjhejwako.

I-AIDS sigaba esithuweleleko esingalaphekiko somulwana wentumbantonga. Intumbantonga yona mulwana ohlasela amasotja womzimba lo mulwana ufuna khulu amaseli weengazi amhlophe emzimbeni enze amasotja womzimba abe buthaka. Kulula-ke ukutshwayeleka ngamanye amagulo afana ne-TB namkha umulwane womdlavuza lokha nawunentumbantonga. Umulwane lo uthathelana ngokuthintana kweengazi namkha amanceba avulekileko ubuye urhatjheke khulu ngokomseme.

Uyabona lento yokwelatjhwa ikhambisana nekolelo, abantu balatjhwa lapho ebakholelwa bona bazokuphola khona, ize kunjalo-ke ngicabanga bona abodorhodere besayensi kufuze babambisane nabodorhodere besintu, ngombana sikhathi esinye kutlhogeka amandla wokwelapha ngazo zoke iindlela. Nangabe abodorhodere besayensi bayakghona ukufunyana ihlobo legulo, kulungile abaragele phambili bafune indlela yokwelapha kodwana nakwenzeka bona bahluleke amahlandlana, kufuze banikele abelaphi bendabuko ithuba, ngombana ingasi yoke into ihlathululwa yisayensi. Kodwana-ke isiguli nasizokwelatjhwa belaphi bendabuko, kufuze sikhutjhwe esibhedlela siyokulatjhwa lapho okhunye, kuhlonitjhwe phela iinkolelo zabanye abantu.

Ngowami umbono amabubulo adidiyela bekakhiqize lemitjhoga ngibo ekufuze bawusele phambi kwabathengisi babo, ngaleyondlela abathengisi bemitjhoga ngale kwetafula nomnyango wezamaPhilo, bazokuqinisekisa bona basabalalisa imitjhoga ehloliweko begodu enganabo ubungozi emphakathini.

Amalunga womphakathi afundiswa ngokwaneleko ngokukhandela iingozi ezingenzeka ngebanga lomlilo. Esikhathini esinengi kuba babantu abathatha izinto lula, umnyango wezeFundo uqinisekisa ukufaka iimfundo mayelana neengozi ezibangwa mlilo isilabhasi ngesilabhasi. Emazikweni aphakathi wezefundo umnyango uqinisekisa ukwenza imiqaliso yemisebenzi lapho abafundi badobha khona ilwazi ngeencimamlilo kanye nemisebenzi eqakathekileko ebayenzako. Emisebenzini kulethwa bepilo nezokuphepha bazokufundisa iinsebenzi ngeensetjenziswa ezibanga umlilo kanye nokuwukhandela. Abomakhambangendlwana baphuma ijima batjhinge emphakathini bayelelise isitjhaba ngokusebenzisa butjhwileni izinto eziyimbangela yomlilo, komuntu kudobha lapho adobha khona akwazi ukuzivikela emlilweni oyingozi.

Ngelami lobubodlhana imitjhoga yesikhuwa neenhlahla zesintu kufuze zibekwe maqalanga emtholapilo. Kokuthoma senzela bona abodorhodere neensebenzi zemtholapilo zingaphambanisi iinrugulu ngephoso. Kwesibili iinguli zinelungelo lokwazi bona zinikelwa yiphi imitjhoga begodu kufuze zibe nelemuko bezinikele nemvumo yalokho. Kwesithathu senzela ukuhlukanisa imithelela elethwa ziinrugulwezi kanye nemitjhoga le, ukwenzela kuthuthukiswe zamaphilo emphakathini.

Ibhoqo sihlahla esingapheliko esinomrabhu wamatjhubhu ongakhula kufikela ku-one meter ubude, sivame ukuba sikhuni ngaphezulu kodwana sibutjani ngaphasi. Amakari wakhona anoboya amahlangothi womabili namathuthumbo asacilongo. eSewula Afrika, sifumaneka iimfunda zoke ngaphandle kweTjingalanga Kapa. Ibhoqo yaziwa khulu ngekghono lokwelapha, amalunga amanengi wesitjalo lesi asetjenziswa mihlobohlobo yamasiko wabantu ukwelapha amagulo ngokwahlukana. eSewula Afrika, amaSwati ePumalanga, asebenzisa lomrabhu ukwelapha abantu abanesifo sesifuba nomfutho wegazi ophakemeko.

Isizo elirhabako ziinhlangano eziqinisekisa ukuphepha komphakathi, ukuvikeleka kanye nezepilo ngokulungisa nokurarulula izimo eziphuthumako ezahlukahlukeneko. Besizo elirhabako bathathwa njengabaphenduli bokuthoma begodu baneenkoloyi ezinikeleko zezehlakalo eziphuthumako. Besizo elirhabako baneenomboro zomtato orhabako obekelwe imitato ephuthumako enobujamo obumbi, iimbonelo ten triple one, ten one double seven, triple nine namkha double nine eight kanye ne-one one two. Besizo lokuthoma elisisekelo mapholisa womthetho, umnyango wezeMililo neenkonzo zezokwelapha eziphuthumako.

Abantu bemaplasini banelwazi elitlhayelako mayelana nekambiso yezepilo nokuphepha. Unobangela walokho kukuthi emaplasini ziindawo ezingakathuthuki lokho kwenza bona ilwazi nelemuko kufike muva. Iinzathu zokutlhayela kwelwazi nefundiso yezepilo emaplasini, ukuba maqalanga kwesitjhaba, kunomraro weenthuthi kanye namabanga amade hlangana namakhaya, iinsetjenziswa zomtholapilo kanye nezinye iindingo zomphakathi. Ukutlhayela kwetheknoloji, esikhathini esiphila kiso umNyango wezamaPhilo usebenzisa itheknoloji ukufundisa nokulemukisa abantu, kanti itheknoloji ayikho emaplasini. Ifundo ephasi, izakhamuzi zemaplasini ziyayitlhayela-ke ifundo lokho kwenza bona kube nzinyanyana ukubaphakela ilwazi ngekambiso yezamaphilo. Iinqabo zelimi njengomraro omkhulu oyimbangela wokulibaziseka kwetuthuko.

Iye, sibantwana besitjhaba sendlu enzima sinekolelo yokobana, umma ongakahlanzwa ngemva kokulahlekelwa yimbewu namkha kokurhulula umbungu usala asilaphazekile. Ngemva kokurhulula umbungu kunomsebenzi wesintu thizeni ekufuze wenziwe kanye nemitjhoga yamakhambi ekufuze iselwe, ukuqalana nomoya ozungezako kungakalungi namkha ofeyila olethwa kurhulula umbungu. Iinzathu zokuhlanzwa ngemva kokurhulula umbungu, ukuhlanzwa kusiza ukupholisa amanceba emzimbeni kanye nemoyeni, umma uyahlanzwa kucwengiswe umphefumulo wakhe ngemva kokulahlekelwa yimbewu, ukuhlanzwa ngekwesintu kusiza ukwamukela isizi oqalene nalo begodu kunikela ilemuko yesekelo.

Iye, urhulumende kufuze angenelele lokha isitjhaba sihlaselwe yihlekelele yemvelo khulukazi ekulu njengeenkhukhula. Urhulumende norhulumende uyahluka kodwana wethu-ke unesikhwama sezinto ezingakalindeleki ezifana nazo iinkhukhula, iinwuruwuru, izomiso, ukuzamazama komhlaba ukudilika kwehlabathi njalonjalo. Ize kunjalo-ke abantu abazokwakhelwa izindlu ezitja kufuze kube babekwa lapho ngokomthetho, lapho-ke urhulumende uyakuthwala ukuziphendulela. Kodwana nange khibe bahlezi lapho ngekani namkha ngokungemthetho namkha ngomgunyathi, urhulumende unelungelo lokuyihlika ikhamba. Okhunye-ke nangabe urhulumende wethu akanayo imali kuhle namkha indawo angakha kiyo, unelungelo lokuthatha abongazimbi ayobabeka kenye indawo ephephileko kwesikhatjhana.